Ndi takalela u vhona mitambo i khou tamba nga tshetsho tshifhinga ngauri ndi vha ndi na dzangalelo i a takadza musi i kho i kho tamba nga tshetsho tshifhinga ya u dovholola i vha isi tshena heḽia dzangalelo ḽa u vhona tshithu lwa u to thoma khathihi na muṅwe na muṅwe.

Mutambi ane nda mufuna ndi Siya Kolisi ane a tamba kha kha rugby ya ya lushaka lwa afrika tshipembe ndi ngori ovha captain wa to thoma wa muthu mutswu kha kha mutambo une wo ḓalesa vhatshena une vhathu vhatswu a vho ngo tou ḓalesa nga nga u ralo hezwo ndi zwone zwine zwa ita uri kha nṋe vhutshilo hanga ndi ri Siya Kolisi o khethea.

Mitambo i tea u vha tshipiḓa tsha tsha kharikhuḽamu kha kha tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe, hezwi zwi ita uri vhana vha tshikolo vha vha wane dzikhonani vhana vha tshikolo vha vhe na na mivhili ya vhuḓi zwa dovha futhi zwa ita uri na vhana vha tshikolo vhane vhavha na vhukoni ha mitambo vhukoni havho vhu kone u bvela khagala. Havha ndi vhana vhane vha ḓo kona u ḽa ngazwo vha tshi ya phanḓa ndi vhone vhane vho khethea zwi tshi ḓa kha mafhungo a mitambo ndi vhana vhane maybe ṱhaṅwe matshelo ra ḓo fhedza ri tshi vha vhona kha kha theḽevishini.

Zwitshavha na zwi imisa zwa tsini zwi sumbedza uri vha vha takalela mitambo ya bola ya milenzhe ngauri vha ita na na dzi thonamende dzine vha ya lambedza vhatambi vha bola vhane vha vha wina hedzo dzi thonamennde ndi vhona uri ndi yone nḓila ya tshitshavha u sumbedza uri vhone vha vha takalela mitambo ifhio.

U vha na uri vhaswa vha kone u vha vha kho tamba mitambo nga masiari zwi ita uri vha si tshavha na tshifhinga tsho tsho dzula zwiṱaraṱani zwi ita uri vhaswa vha si tshavha na tshifhinga tsho tsho u ḓi dzhenisa kha mafhungo a zwidzidzivhadzi kana kha mafhungo a vhuvemu kana kha mafhungo o bvaho ngauri masiari avho oṱhe kana tshifhinga tshavho tshoṱhe tshi fhelela musi vha vha kho ita zwa mitambo zwenezwo zwe vha ḓi dzhenisa khazwo.

Mutambo zwi vhuedza mutakalo wa muthu ngauri musi muthu a khou ita nyonyoloso u vha a songo sedza zwiṅwe zwithu u vho o sedza zwa zwa nyonyoloso fhedzi ndi hezwi zwine zwa ita uri a si tshavha na mutsiko a si tshavha na mbilaelo ya tshithu na tshithihi vhutshiloni yawe ngauri ene muhumbulo wawe uvha o hafhu kha kha zwa nyonyoloso u vho takala upfhi muthu a tshi ita nyonyoloso muvhili wawe u bvisa zwinwe zwithu zwinopfi dzi endofeini dzine ndi dzi homone dzine dzi dzi takadza muvhili wa muthu.

Hai a thi thu vhuya nda nda lingedza u kopolola tshitaila kana kutambele dza mutambi ane nda mu funa ngauri mutambi ane nda mu funa ndi ndi Siya Kolisi u tamba rugby ende rugby a thi koni a thi na vhukoni nayo zwine nda kona ndi to i ṱalela fhedzi kha kha theḽevishini.

Tshiimo tsha zwiimiswa zwa mitambo vhuponi hanga ndi tshi imiswa tsha zwa bola ya milenzhe ya bola ndi tshone tshine tsha vha hone ngauri mitambo ya bola ndi yone ine vhathu vha sumbedza vha tshi ṱhogomela tshi shuma u sedza uri vhatambi vha re afho nga ngomu vho lugela na u tamba na.

Mutambo une nda nga u tamba ndi mutambo wa milenzhe ya bola bola ya milenzhe ngauri ndi wone mutambo usa dinesi nga maanḓa ndi wone mutambo wo rali wa ri tshi u ṱalela kha theḽevishini ndi wone mutambo wo no tambiwa kusini kwanga.

Muṱaṱisano we nda shela kha wo mulenzhe tshikoloni ndi muṱaṱisano wa u gidima na u ṱalela ra vha ri tshi ṱalela vhaṅwe vhana navho vha tshi gidima a thi ngo kona vho u bvelela khawo nda ndisa koni nda ndi tshi ḓi to funa ngauri nda ndi tshi vhona vhaṅwe vhana vha khou ita.

Mutambo une ndo no mutambo u ne ndo no ṱalela na dzi khonani dzanga ndi mutambo wa bola ya milenzhe ro ya siṱediamu tshanga hanefha tsini kho tamba thimu yanga hanefha hayani wo vha u mutambo wa vhuḓi ngori ra ri kho vhona bola ya milenzhe nga maṱo ya lovha ḽo thoma ri khou ṱalela dzi ḓivha mara hovha hu ha vhuḓi hu khou takadza vhathu vho takala ende ndi zwithu zwine nda vhona uri na liṅwe ḓuvha ri ḓo dovha futhi ra zwi ita.

Mitambo ine nda kona uri tshikoloni tshanga a i ngo tikedziwa ndi mitambo ya netball mitambo yavho voḽi boḽo na rugby ndi mitambo ine no tambiwa na lwo to thoma a yi ngo vhuya ya vuwa yo yo tambiwa hovha hu tshi tambesiwa bola ya milenzhe fhedzi.

Zwine nda zwi funesa ndi u vhala bugu kha u vhala bugu ndi hone mvelaphanḓa khulwanesa he nda iwana hone ngauri dzi mpha vhuṱali na nḓivho nga maanḓa bugu dzine dzavha dzi kho gudisa vhathu u ḓi thusa na u ḓi imisa.

Ee ndi nga takalela u lingedza ndi nga takalela u lingedza tshikoloni tshanga sa izwi u mutambo une nda tou vhona kha theḽevishini ndi sathu u tamba nṋe muṋe so ndi vhona uri na tshikoloni tshanga uri na heyi mitambo ya so nayo i pangiwe kha kharikhuḽamu.

Sa mitambo ya milenzhe vhaswa vhane vha vha vho dzhenelela khayo i vha ṋea nyaluwo ya kha mitambo yo ne iṋe hune wa kho tamba hone wa milenzhe ya bola uri vha i konesese nga maanḓa na uri vha havha na dzikhonani dzavho hafho nga ngomu vha kho tamba navho vha fhedza vho vha tshipiḓa tshavho ngori vha vha ṋea na dzigere dza u ambara vha tshi ya mitamboni kha fhedza ṅwaliswa kha heneyo thimu.

U vha tshipiḓa tsha tsha mutambo zwi zwi ḓisa disipiḽini kha ṅwana u a kona u vha na vhuḓifhinduleli ha u vha tshipiḓa tsha tshiṅwe tshithu tshine u a omelela khatsho u swikela tshi tshi tshi fhela a vhuya a kona u vha tshipiḓa tsha tshithu a kona u omelela u swika tshipiḓa zwi amba uri na vhurangaphanḓa a nga si vhu balelwe ngori ane wa ḓivha zwori vhuḓifhinduleli ha u vha murangaphanḓa kha vhathu vhu hani.